Xa umntu efuna inxiwa kwilali ethile uye adityaniswe nosibonda waloo ndawo. Kubakho ke iimfanelo azikhuphayo, iinto ezinjengeebhotile zebhranti, kubakho ke nemali ethile leyo aye ayikhuphe ukuze ke ngoku asikelwe inxiwa elo. Ezinye zezinto ke eziye ziye zifunwe kuye kuye kufunwe uba kwazi ukuba usuka phi. Ze kunxulumanwe nosibonda waloo ndawo asuka kuye, abuzwe ukuba ungumntu onjani apho asuka khona phambi kokuba ke anikwe inxiwa kule ndawo intsha afika kuyo.

Urhulumente into enoyenza abantwana abangamaXhosa abahamba isikolo bathande ukuzifunda iinoveli zesiXhosa nangona befunda kwezi zikolo ezifundisa isiNgesi kukuba kongezwe izifundwana ezithile zesiXhosa kube khona ibakala apho kuzawuba khona izifundwana ezithile zesiXhosa. Kufundiswe ke ngoku ezi ncwadi kubekho loo mntu uthile ke, loo tishala uzawube efundisa ezo ncwadi nabo bazinikwe. Kwenziwe ke nezinto zisithi zii-workshops apho ke kuzawubakho ukhuphiswano kuthiwe mhlawumbi siza kunika ke wena izigaba ezihlanu kwincwadi ethile ufunde. Uze ngemini ethile ke ngoku sizaba ne-workshop ezawube iyi-presentation. Mntu ngamnye ke uzawuchaza uba yena ufunde le ndawo, asifundele abe sesicacisela ke ngoku ukuba kuthethwa ngantoni kuloo ndawo. Mna ndicinga uba fanuba mhlawumbi ngokwenza njalo iyawubanika ukuba babe nomdla wokuzifunda iincwadi zesiXhosa.

Mininzi kakhulu imicelimngeni ezijamelene nayo iintsapho ezihlala ematyotyombeni. Umzekelo, mna njengomntu ohlala kwidolophu yaseKapa ngeli xesha lasebusika uJuni kuyanetha iimvula ezinkulu ezinezikhukhula. Umzekelo, ngoku sikwiveki yesithathu oko kunetha. So, imicelimngeni yinto yokokubana xa kunethile bazibona sebedada, ngoba uninzi lwezi ndawo babeka kuzo amatyotyombe ziindawo ezisemithonjeni, ezineengcongolo. Ziindawo ekungalungelanga ukuba kube kubekwa izinto kuzo. Ngoko ke xa kunethile ke umhlaba udinwe amanzi onyuke ke ngoku phela ke ngoku amatyotyombe la wabo edada emanzini. Nto leyo ke ngoku ebenza uba babe ngabantu abaswela amakhaya okanye iindawo zokuhlala.

Indawo endihlala kuyo ibaluleke kakhulu izityalo ezikhulayo. Umzekelo, ispinatshi, nekherothi nebhitruthi zezona zibaluleke kakhulu apha. Isipinatshi ke kuba iluhlaza ibalulekile and ke eyona nto ibanga uba zibaluleke nokuba lula ukuzityala yintoba akunyanzelekanga noba ube ungumntu onegadi enkulu. Uyakwazi ukuthatha iviri elidala, uyakwazi uthatha iimbhombozi ezindala ufune nje le nto kuthiwa yi-crawl manure ugalele pha, ube ke ngoku sowutyala imbewu yakho izikhulele. Wena uzawuthatha nje ngomane unkcenkceshela ikhula nje kakuhle ikuphathele isivuno esihle.

Kule ndima yokudelela isiko malunga nokushicilela ividiyo nokufota xa kukho imicimbi ekhaya ndingathi kuye kuxhomekeke kuhlobo lomcimbi lowo wenziwayo. Umzekelo, sithi mhlawumbi ngumcimbi wokoluswa kwamakhwenkwe, ze kubekho elaa xesha loba kuthiwa amakhwenkwe ayayalwa, ngelaa xesha andiqondi uba kufanelekile uba kubekho umntu oshicilela ividiyo. Ngoba kunezinto ezithethwayo eziyimfihlo ekungafanelekanga ukuba zaziwe nguwonkewonke futhi ekufuneka zaziwe ngabantu abathile. Ngoko ke ngoku xa usenza olwaa shicilelo kuvakale zonke ezaa nto zithethwa phaa yenza loo nto uba isiko lideleleke. Naye wonke ubani ayazi nongafanelekanga uba uyayazi uba xa kuyalwa abantwana abangamadodana kuthini aphele seyazi. Ibe phofu loo nto ingeyondima yakhe. Ngelo hlobo ke ngoku isiko liyadeleleka.